Sungula ndzi nga va dyondzisa leswaku gezi na mati a swi hlangani leswi swi vulaka leswaku switirhisiwa hinkwaswo swa gezi va fanelanga va swi khoma va ri na mati, xa vumbirhi tintambu leti ti nga mbalangiku a ti fanelanga ti va eka ndhawini leyi nga le rivaleni hikuva tingohova na khombo ra ku choka munhu wo karhi naswona switirhisiwa swa gezi swi fanekele ku swi heta ku tirhisiwa swo hlomuriwa eka ti blacklist swi nga tlhogomeriwa eka tona

Vi na ntshikelelo wa leswaku a va nga kumi dyondzo hi ku enela naswona a va nga koti ku hlangana ni van'wana vana va pfunana tanihileswi khale a va dyondzisa xiswona kumbe se va na COVID-19.

na khensa nkarhi lowu nyikiweke wona ndzi na wena naswona leswi nga ku humelela a swi basanga naswona swi fanelanga ku va swo karhi a swi humelela tanihi vurhangeri bya muganga hi talwa naswona hi endla leswaku swi nga tshiki swi humelela nakambe naswona hi ta tirha ni va nawu ku endla leswaku loyi a nga endla swa so u hlangana ni justice.

Hi mavonelo ya mina ni vona leswaku u va ku ri ndlela yo ringanisa ku rivala hi swiyimo swa vutomi swo swo tika kumbe ku papalata ku lulamisa swiyimo hi ndlela yo ka yi nga ri kahle.

mfumo wu nga endla leswaku ku va na tikomiti to karhi ta ku va sirhelela ni ku va dyondzisa ku tisirhelela kumbe ku tiyimela, naswona va nga kuma u dyondzisiwa eku tilwela hi lava va nga na ntokoto ni ni ku tiyimela.

manana wa mina a ni ta n'wi tsundzuxa leswaku a nga fanelangi a tshemba eka mahungu kumbe xitiviso kumbe xinavetiso xo karhi lexi nga na voyameli eka tlhelo rin'we naswona a ndzi ta n'wi byela leswaku khombo leri nga kona eka swona leswa so i ku tikuma u yiveriwile kumbe u lahlekeriwile hi swa timali kumbe vuxokoxoko bya wena lebyi lebyi nga na nkoka.

Ku hikuva vutshunguri bya xintu lebyi byi nga bya ndhavuko na le byin'wana ku na lomu byi tsandeka kona so loko byi hlanganisiwa byiri byi mbirhi bya kota ku hlula leswi tshunguriwaka.

Ina, mfumo wo endla ti-program to enela kambe lava nga na vuvabyi a va tshuneli ku ti vonakarisa leswaku va ta pfuniwa naswona a va ti landzelela ti-program letiwani.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku swi na khombo naswona va nga limala hikuva tiphilisi leti ti nga regulate-wangiku ti nga va vangela vuvabyi byo tlula lebyi vanhu va ka na byona.

SASSA leyi yi nga na child grant, old age grant, disabilities grant na foster care grant.

Leswaku va ta kota ku kota ku pfuniwa na ku tshunguriwa hi vadyondzisiwa va vona tanihi swo fanele ku n'wana a wile a vaviseka tsolo va nga n'wi vekela bandichi kumbe loko a pandziwa hi nhloko ku va nga n'wi nyika tiphilisi to horisa nhloko to fana na panado ni swin'wana leswi swi nga tirhisiwaka ku pfuna loko n'wana a vavisekile.

Hawa a va nga swi tekeli enhlokweni mfumo wu lo za wuta ni xitshunxo xa ku va wu rhumela masocha leswaku ya ya ya ya ya tirhana na vona hikuva a va nga yingiseli naswona a va nga swi tekeli enhlokweni a va swi teka tanihi ndlela yo va xanisa.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va fambela kule na swilo swa mbuyamelo wo endla tlhelo rin'we.

ni ti twa ku ri mhaka ya kahle leyiwani hikuva yi pfuna leswaku vana va kota ku tiva leswaku ndyangu wu wu nkunguhatiwa njhani naswona wu kunguhatiwile loko swi teyini leswi nga va pfunaka leswaku va nga siveleka loko swi ta eka timhaka ta vona ta tidyondzo.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku loko va lava ku xava swilo swo karhi a va fambi va ya xava emavhengeleni matiyiso va nga xavi eswitarateni hikuva swi na khombo vaxavi vaxavisi va le eswitarateni va na tindlela to xavisa hi ndlela leyiwani yi nga na mbuyamelo wa tlhelo rin'we leswi nga kanganyisaka vaxavi vaxavi a va fambi va ya va ya xava eswitolo leswi nga duma leswi ku nga khale swi ri karhi u xavisa leswi va lavaka ku swi xavaka.

Na pfumelelana na mhaka leyi paluxiweke eka ntsalwa leriwani vavanuna vo tala va hlangana na swiyimo swa ku hambanahambana ku tlula vavasati hikuva vavanuna hi vona va rhangelaka mimiti hi vona va faneke va lulamisa swiyimo leswi va ka kona emindyangwini leswi endlaka leswaku va tikuma va ri karhi va karhatekile emoyeni na le miehleketweni ya vona.

Va swa vuongeri va ngo ho no rhumela hi helicopter leswaku yi ta yi ta n'wi rhwala loyi a nga na a nga vaviseka or muvabyi kumbe va ndyangu loko va na xo famba hi xona ku nga movha kumbe va nga kombela va makhelwani va n'wi rhwala muvabyi va famba na yena exibedhlele hi patu leri nga basa ri nga ha va ku makhombo kumbe swiyimo swa magondzo.

mfumo wu vile wu va nyika mali yo va pfuneta ku hanya ni ku va akela tiyindlu leswaku va nga vi na khombo ra ta ra swa maxelo ni ra swakudya ku pfumala swakudya.

Ndzi vona swi ri kahle ku va hlayisa ekaya hikuva ku va ku hlayisiwa na timfanelo ta vona va endla leswi vona va swi lavaka.

Xikongomelo a ku ri ku tsema xitshembi .

Ina, ya na vuswikoti hikuva mimirhi ya vona ya tshungurile vanhu vo karhi lava ni nga va vona hi mahlo ya mina.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku he munghana famba u ya ti vo u ya ti vonakarisa ka muongori wa miehleketo loyi hi xilungu a vitaniwaka psychologist doctor.

Khombo leri nga kona i ku va va tikuma va ri ni mavabyi hikuva miri wa vona wu ta va wu nga wu twisisi mirhi lowu va nga wu tirhisa hikuva a wa ntiyiso naswona ni ku endla leswaku va nga holi leswi va swi vabyeke.

Hawa ni vona swi nga ri kahle hikuva swi endla leswaku ri vuongori byi a byi kala naswona lava vabyake va nga koti ku pfuneka swa humelela un'wana a sungula ku vabya nkarhi lowu ekhemisi yi nga pfala ene naswona ku hava ku u nga swi pulana ku vabya leswiwani swi endla ku ri ku va na tikiselo eka rihanyo ra munhu wo karhi loyi a nga vabya endzhaku ka loko khemisi ta va yi pfarini.

Swi vula leswaku u na mavabyi ya mbilu mbilu ya yena yi pompa ngati hi ndlela ya le henhla leyi nga tshamisekangiki yi nga n'wi fikisaka eka ku lahlekeriwa hi vutomi.

Ku nyika vuhlayiseki ni ku dyondzisa lava hlaseriweke.

Eka mana wa mina ni kombelaka ku ku dyondzisa hi ta vuvabyi bya xingungumana bya HIV lebyi byi nga na khombo n'wana wa mina u fanele u tiva hi ku tisirhelela ni ku papalata ku papalata i ku fambela kule ni ku khoma ngati ya un'wana munhu loyi a nga va hiseka kumbe leyi nga halaka ni ku fambela kule na timhaka ta masangu ni ku fambela kule ni ku endla timhaka ta masangu wu nga tisirhelelanga.

Lexi vanhu va nga swi endlaka ku ku va nga ndzilo swihi swivangelo leswi tolovelekeke swa siku.

ku hambana exikarhi loku nga kona eka sangoma n'anga sangoma i munhu loyi a tshungulaka hi ku tirhisa swa mimoya kasi n'anga i munhu loyi a tshungulaka hi ku tirhisa swimilani ni swin'wana sweswi swa ndhavuko.

Hileswaku a va tsakisiwi hi mimirhi leyi va nga na yona va na ku navela leswaku va va na mirhi ya ku hambana na leyi va nga na yona ku ngo ho va na mimirhi leyi nga na timayisele kumbe ku tshwa mukhava kumbe ku kula xilo hi ndlela yeleyo leswi endlaka leswaku va tikuma va ri eka xiyimo xa so.

ni vona yi pfuna ku sivela ku tika ka vantshwa hikuva ya va dyondzisa hi ndlela ya ku sivela ndlela ya ku papalata ndlela ya ku tiva nkarhi lowu faneleke ku endla swa ku swo karhi tanihi hikuva va va ri karhi va dyondzisa hi ku kunguhata kunguhata ka pfuna leswaku munhu a swi kota eka nkarhi wa sweswi wu endla yena nkarhi lowa so endla swa so leswa so swi fanele swi endliwa hi nkarhi wa so swa so fanekele swi nga endliwi eka nkarhi wa so.

Laha lexi ni xi tivaka ku tshungula mavabyi yo karhi i mhangani naswona xitirhisiwa misava hinkwayo hikokwalaho ndzi tshemba leswaku xa tirha na vanhu vo tala ni va vona va xi tirhisa mfuwo mavabyi ya ku hambanahambana mhangani ya tirha na le ka vuvabyi bya tingana ya tirhisiwa.

A ndzi ta hlamula leswaku xilo xexo a hi xa ntiyiso a swi humeleli swa ku fana na sweswo xilo xin'wana na xin'wana xo tlhelisela ko dyuhala a xi tiki nkarhi wo wo koma tanihi ndlela yaleyo xana u nga va u xi kuma kwihi.

Ti-chicken pox eka nkarhi lowu nga hundza kumbe hi ndlela ya ndhavuko a ti lawuriwa hi ku tirhisa ntsembyana kasi eka nkarhi wa sweswi va tirhisa e calamine.

Ndzi vona swi ri swa nkoka hikuva bokisi ra mpfuneto wo sungula ri hambananga na ndzindzakhombo. Leswi swi nga va pfuna leswaku loko vo tshika va humeleriwile hi khombo va kota ku tipfuna a handle ka ku lava muongori naswona ni ku lava munhu lowukulu. Leswi nga va pfuna leswaku va kota ku tiongola na hambi a nga ri kona munhu lowukulu.

Ina ni vona swi pfuna hikuva vanhu va va ni dyondzo ni ku tiva leswaku ri vunghozi kumbe khombo ra vuvabyi bya HIV hi byihi naswona byi siveleka njhani leswaku leswi swi va swi kota ku va pfuna leswaku va papalata hi ndlela leyi yi yi nga le nawini naswona leyi yi nga hlayiseka.

Ina ni vona ku ri ntiyiso swa hlohlotelo ku va munhu a kurisiwile hi ndlela yo karhi. Loko n'wana o va a kurisiwile eka muti lowu ku biwa swi vonakaka swi nga ri hi mhaka yo yo hoxeka kumbe ku vulavula hi ndlela ya tihanyi swi languteka ku nga ri ndlela yo hoxeka na yena loko a ya kula u ya a ya hanya hi ndlela yaleyo a twa onge loko a vavisa van'wani a a swi hoxekangi kumbe ku ba van'wani a swi hoxekangi kumbe ku vulavula hi ndlela ya tihanyi a swi hoxekangi. Se ina na yi seketela mhaka leyiwani ni ri ya swi na nhlohlotelo.

Swo tirhisa DEPO ku hlela ndyangu i ku va vanhu kahlekahle ndzi nga vula leswaku swi na ku pfuna leswaku vanhu va swi tiva leswaku munhu ku kunguhata ndyangu loko swi te yini naswona hi ndlela yihi naswona swi pfuna swi swi na nkoka wa njhani leswaku munhu a papalata swilo leswi nga ta n'wi herisa a tikuma a ri na ndyangu a nga se tiyimisela naswona ku kuma ku endla ku kunguhata ndyangu munhu a nga si tiyimisela swi nga ta na switandzhaku swa njhani. So ni vona yi ri na nkoka naswona switandzhaku swa yona hi swona sweswo swo fana na sweswo munhu naswona a nga tiponisa eka vuvabyi byo karhi byo fana na na bya ti-STD leswi vitaniwaka vuvabyi bya tingana a nga pona eka swona loko a landzelela milawu yo fana ni ya DEPO.

Ndzi nga tivisa vaakatiko leswaku ina hikanene COVID-19 i ya dlaya kambe i ya siveleka loko vanhu va landzelela swileriso swa va rihanyo naswona va nga chuhi hikuva loko va chuha swi ta endla leswaku va ya va ya teka magoza yo hoxeka.

Ina swi hungusile ku hangalasiwa ka xitsongwatsongwana hi ndlela yo vanhu se a va nga ha talanga etindhawini tin'wana swo fana na le mavhengeleni lomu ku khomakhomaniwaka kumbe eswikolweni kumbe mitirhweni or kun'wana na kun'wana. Ni vona ku yirisiwa ka migingiriko etikweni swi pfunile.

Hlela ndyangu hi ku tirhisa tiphilisi ya xihatla yi kahle hi ndlela le ya ku munhu loko a a tikuma a endlile swa masangu a nga ti yimiselanga swa n'wi pfuna leswaku a nga tikumi a yimile naswona hi tlhelo rin'wana swi na khombo ra leswaku swi nga ha endleka nyoka ya yena yi nga ha pfumeli ku khoma.

Ndzi nga kha u nga khandziya swo famba swa mani na mani hi nkarhi wa quarantine kambe u fanekele u landzelela milawu ya ya va swa vuongeri swo fana na ku tirhisa ti-vaccine u vaccinate-iwa na ku tirhisa ti-sanitiser ni ku mbala mask-a exikandzeni leyani ti mbariwaka hi madokodela loko munhu a ri xibedhlele swa sivela naswona swi nga endla leswaku u khandziya naswona u nga tikumi u tluleriwile hi xitsongwatsongwana.

Hi nga n'wi hlamusela hi ndlela ya matlhavelo leyo seketela ripfumelo ra yena naswona ndzi nga endla leswaku loko ndzi vulavula ndza twisisa leswi a swi vulavulaka naswona ndzi vulavula hi ndlela ya ntiyiso ndzi nga endli mavunwa leswaku a kota ku ndzi tshemba.

Va fanekele va landzelela milawu ya swa mapatu naswona va chayela hi mikarhi leyi ku nga havaku mpfilumpfilu. Leswi nga va pfuna leswaku va nga tikumi va ri eka tinghozi naswona ni ku yingisela swiyanimoya kumbe ku hlaya mahungu leswaku va tiva leswaku tindlela ti nga basa yi tihi leswaku va kota ku tirhisa tona naswona va nga chayeli va ri eka xiyimo xo xo tirhisa switswotswi kumbe swidzahadzahani.

Ina swa laveka hikuva magilavhu lawa u ma hluvulaka switsongwatsongwana swo karhi swi nga va swi haherile eka wona naswona loko u ma hluvula swa boha u ma khoma hi mavoko leswi swi na nkoka ku sivela ku tluleriwa hi xitsongwatsongwana.

Swi na nkoka wa ku va munhu wa wena a kota ku twisisa xiyimo xa wena.

ni ni vafundhisi swivandla swo fana ni vanhu lavo nyikela swivandla swo fana ni vanhu lavo dyondzisa.

Ina ndzi vonile yi tlangile xiave hikuva a yi pfuna ku sivela ku hangalaka ka xona hikuva vanhu a va mbala loko va ambala munhu loko a khohlola marha a ya nga hangalaki a ya va ya siveriwa hi mask-a ya tshama kwalaya na moya wa yena loko a wu hefemula a wu tshama kwalayani wu sirheleleka swi nga humi switsongwatsongwana.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a swi tivi leswaku laha emisaveni a xi kona xa nkoka ku tlula mianakanyo ya yena, leswaku loko ku ve u na ku tshikeleleka eka miehleketo ya yena, murhi u nga n'wi pfuna leswaku ku va ni ku antswa a kota ku fana ni lavan'wana va hanyaka ehandle ka ntshikelelo.

Swi va swi vangiwa hi ku va ku ri ka swibedhlele swa mani na mani naswona a ku laveki ntsengo wo karhi kumbe mali kumbe nxuma xo karhi ku va munhu a kota ku swi fikelela, naswona a ku na vaongori vo enela loko ku pimanisiwa ni swibedhlele swa tiphurayivhete.

Va fanekele va yi tirhisa hi ndlela ya swipimelo ni vuxokoxoko ni vurhon'wana. Va fanekele va tiva leswaku ku na minkarhi leyi va yi nwaka hi yona, naswona a yi nwiwi hi minkarhi hinkwayo naswona munhu a nga yi nwi hikuva a ri karhi a tshikeleleka u nwa ku ya hi leswi a nga tivisiwa xiswona hi muongori kumbe hi mutivi wa swa mimirhi.

I ku va munhu a ri karhi a ri na ntshikelelo emiehleketweni ya yena.

Hi ku endla tidyondzo ta vuxokoxoko ni ku tiyisisa leswaku ku va ku ri na ti-workshop ta ti-awareness, na ta ku dyondzisa leswaku vuvabyi lebyiwani bya miehleketo byi kona naswona i bya tshunguleka.

Ina a ndzi ta va byela hikuva rihanyo ra miehleketo ya mina i ra nkoka naswona loko ri le ka khombo swi vula leswaku ni vutomi bya mina byi le khombyeni.

Leswaku a ku laveki swichelachelani swo tala eka swona.

I ku va ku ri na phensaphensa emapatwini ya Afrika-Dzonga kumbe tindhawu tin'wani.

Hi ku endla leswaku mphakelo wu endleriwa ekusuhani na lomu va tshamaka kona.

Hi leswaku emakumu ka swona ku va ni switandzhaku swa khombo tani hi ku va munhu a hlangana nhloko.

Ndzi nga landza va vuhosi bya ndhavuko leswaku va kota ku vulavula ni va tindzawulo to hambanahambana leti va a ti tivaka, naswona leswi va nga na ku fikelela eka tona leswaku va hi pfuna hi swa minkumba, ndhawu ya ku etlela ni swakudya.

Hi leswaku loko ku ve ndzilo wo vangiwile hi gezi va nga tirhisi swilo swa ku fana na mati ku timela ndzilo, naswona a va make sure ku tintambu ta vona leti ti nga kona etindlwini loko ko tshuka ku va ku humelele ndzilo ti nga vi ekusuhi na swa ku baleka naswona swo fana na na gas swi nga vi kona ekusuhi na ndzilo.

Ina ndzi vona onge va nga pfuneka hi ku hatlisa hikuva tin'anga ta swi kota ku hlahluva leswaku munhu u vabya yini loko ku ve yena a nga swi tivi u vabya yini.

Hi ku endla ti-program-i ta ku dyondzisa hi rihanyo ra mianakanyo.

Leswaku lavan'wana va nga chavi ku vulavula loko va ri eka khombo ra ra vuvabyi bya miehleketo bya ntshikelelo wa miehleketo.

Swa ku fana ni ku teka tiphilisi kumbe mirhi ya nhloko, swi nga endla leswaku munhu a tikuma a ri na ntolovelo wa ku na hambi a twa swiswintsongo u dinga mirhi yo karhi.

A ndzi ta endla leswaku ku va na miphikizano ya swa mitlangu, tani hi ti-long jump, tani hi mitlangu ya bolo, swakudya leswi phakiwaka i swo aka miri.

Ndzi nga kombela muakelani wo karhi loyi a nga na xo famba leswaku a n'wi rhwala a n'wi yisa exibedhlele ku kondza a n'wi fikisa laha a yaka kona.

Ina ndzi vona yi ringanelini hikuva ya kota ku fikelela swidingo na swilaveko swa vana va laha eAfrika-Dzonga. Ntsengo lowuya ibntsengo lowu nga enela eka swilo hinkwaswo leswi lavekaka for n'wana loyi a tswariweke loyi a nga havaka swi fikelelo swo karhi.

Ina leswaku va kota ku ongoriwa hi nkarhi naswona va kota ku fikelela vuongori hi nkarhi wo lowu nga hetiki nkarhi.

Hi ku teka vanhu lava va xanisekeke hi swidzidziharisi va ya vekiwa eka ndhawu to fana na ti-rehab.

Leswaku va kota ku tiva leswaku va tirhana na yini naswona va kota ku ta tirha va lulamisa yini va tirhisa yini ku hlula leswi va lwaka na swona.

Ndzi nga ri byela hi khombo ra vuvabyi lebyiwani bya xitsongwatsongwana lexiwani leswaku i xidyudyana naswona i ra teka vutomi bya munhu.

Ina hikuva ku na ti-program-i to karhi ti dyondzisaka vanhu mayelana na swona swa mianakanyo.

Leswaku munhu a swi tiva leswaku miehleketo ya mina yi yimile njhani naswona swa so swi nga n'wi helerisa kwini loko a ri karhi a swi endla.

Hi ku va tivisa matirhiselo ya mimirhi leyi va yi tirhisaka, ni switandzhaku swa mimirhi naswona ni nkoka wa mimirhi leyi va yi tirhisaka.

Leswaku a hi ku hela ka misava swa ha ri kona swin'wana leswi nga va ka kona emisaveni.

Hi loko munhu a nyikiwe tiphilisi to karhi kumbe mimirhi yo karhi ku va a kota ku ti ponisa leswaku a nga ehleketi swo karhi.

Hikuva yi ri karhi yi dyondzisa vanhu matirhiselo ya mimirhi ni tindlela leti va nga pfunekaka hi tona loko va lava mimirhi, mimirhi yo karhi.

I ku endla leswaku milawu ya patu na yi landzelela naswona mabandi na boha ya movha naswona lava chayelaka na vona va bohile mabandi.

Hi ku endla leswaku ku va ku ri ni swikoweto ni swi tiviso eka vaaki.

Hi loko vanhu va ya exibedhlele va fika va kuma ku mirhi leyi va yi lavaka va kuma yi nga ri kona, se va heta va tikuma va nga ha ri hava option yin'wani tani hi ku tikuma va yile va ya xava mimirhi ya ya vuxisi leyi va twaka leswaku va nga tikuma va pfunekile hikuva va ri karhi va tirhisa yona so va nga tikuma va ri le ka khombo.

Eya wu endla leswaku mano ya vuyela evutshan'wini bya yona hikuva yi ri na ti-ingredients leti kotaka ku pfuneta ku aka ti aka ti brain cells.

E-e a ya vona ntsena hikuva na vanhu vantima va va na byona vuvabyi bya ntshikelelo wa mianakanyo.

Hi ku endla ti-program-i ta ku dyondzisa vanhu hi vuvabyi lebyiwani emugangeni ya le makaya, na ku komba leswaku vanhu va nga pfuneka njhani.

Loko vanhu va ri karhi va tsandzeka ku fikelela ku xava mimirhi leyo durha kumbe leyi nga na mintsengo ya le henhla.